Morena wa motse wa heso ha ayo ho ba dintho ditjhentjhile, ebile ha ke so mmone mme morena wa Basotho wa pele pele ke Moshoeshoe.

Ke nahana sena se ile sa bakwa ke, nkare makgowa ana a batla ba sotlehe, ba tsamaye nako e telele ho fihla dikolong mme ba fihle ba kgathetse le hape ne ba batla ba nyahama.

Nka jwetsa morena hore a mamele mahlakore kaofela, a bitse komiti a buisane le moahi a isitseng, a tlisitseng eo kgotla mme a a be le thuto ya setjhaba.

Sepheo ke ho mo hokahanya le lelapa ho mo fa boitsebiso ho mo fa boitsebiso ene. Hape ho hopola ke tsalo kapo morero o itseng ya ho qetela ke ho mo fa serithi le tlotla.

Ntho ya pele ke hore e ba ka dintwa, setjhabeng. Ya bobedi, ke hore bona batho be re dulang le bona, ke bona ba fang matswantle bodulo. Neng neng matswantle a thola e le hore ha hona motho, ebe ba iketsetsa ntho eo ba iketsetsang yona. Ha ba qeta ba hirise batho ba sa tsebeng.

Ho ya ka nna ke bona sekolo se tshwanetseng nna kapa bana ba ka, le sekolo sa private. Hobaneng se o bulela mamati a mangata bophelong ho na le sena sa se tlwaelehile.

Nna ke atisa ho bitsa bomme hobane ke bona ba tsebang taba ka tsa kisheneng haholo mme ha ba qabane ba kgona ho thusana hantle.

Ke nahana mmuso o na le tokelo ya ho ba le seabo tsamaisong ya dikolo tsena, hobane mephato ena e etsahala hara selemo moo e leng hore bana ba se ba register-uwe dikolong. Jwale nahana ha ekaba o ka etsahala ho tlo etsahalang dikolong. Ke nahana hore mmuso o na le seabo, o tlamehile o ba na le seabo tsamaisong ya dikolo tsena tsa mabollo.

E ngwe ya dipina tseo ke di ratang, ke ya ntate Mahlanya e reng se lahlisang tshepo. Ke fumana hore mona motho enwa o bua, ntho e etsang kelello ene pineng moo o bua di nnete feela.

Ka nnete nnete tla be ke le maka ha nkare nkile ka ba lehlatsipa, la kgethollo. Tjhe bophelong eno, haeso nketsahalle.

Ho buela nnete, fela ke bona e seng ntho e lo reng e hantle hobane, ha ke hopola hantle motho ke motho ka batho. Empa matsatsing a kajeno aikhona e se ka motho le motho o itjarela mefokolo ya hae and-e ho ya ka nna hase ntho e lokileng, re le batho tlamehile re thusaneng.

Ke bona e le hore hana jwale ra e hloka ketapele ya bomme hobane re bone ya bontate hore e sebeditse jwang. And-e ke nahana ekare dintho se ditjhintjhile hana jwale mme batho bana re tla kgona ho ba hlompha jwalo ka ha re kgonne ho hlopha batho ba bontate.

E, ke nahana ho le bohlokwa hore re baballe puo ya habo rona hobane re tlamehile ho tseba moo re tswang teng, le mo reyang teng hore re tle re kgone hore qoqele, setjhaba sa kamoso hore re hlaha kae ebile re bomang. Ho bohlokwa hore o itsebe hore o mang.

Nna heso, ntse re sebedisa pitsa ya maotwana a mararo e ntsho, e re sebedisang ka mekete mme ya re bontsha hore re le Basotho re hlaha kae, mme ntse re na le ketlele yane ya kgale e bedisang metsi, ntse re na le aene yane ya tshepe, e leng hore e ntse aena, ee.

Mokgotsi motho wa mme ha hlokalletswe kapa ena mosadi wa Mosotho, o lokela hore a apare thapo, a se ka apara diaparo tse kganyang, a ska ya tameneng, mme a ska iamanya le taba tsa marato.

Dijo tseo ke di ratang haholo, ke moroho tsa setso, ke rata moro wa nama. Hobaneng di monate haholo le tatso ya teng e fapane ke dijo tse tlwaelehileng ho di ja.